Go tshameka motshameko wa seileketeroniki go ka nna monate tota ka gore motshameko o o tlisa boitumelo, mme o tlosa le bodutu ka nako e le nngwe, ka gore o tshameka selo se o se itumedisang.

Ke nagana gore go tshameka motshameko mo mogaleng go fokoditse go tshameka ka namana, ka gore batho ka bontsi ga ba sa tlhole o ba fitlhela kwa mafaratlhatlheng a metshameko, mme ba kgatlhegelwa ke go dirisa megala ya bone go tshameka metshameko.

Motshameko yo mošwa yo e leng gore o a kgatlhisa ebile o na le kgaisano, ke motshameko wa Street Fight.

Go tshameka metshameko kgotsa motshameko ka di ileketeroniki, go dira gore motshameki a nne le maitemogelo a tokafetseng a metshameko kgotsa motshameko.

Se ke se ratang ka go tshameka metshameko ka di ileketeroniki ke gore go dira gore motshameko o nne bonolo, mme ebile go dira gore ke iphitlhele ke gololosegile ka gore ke dirisa matsogo a me ka nako tsotlhe.

Go tlhokagala gore motho a nne le data kgotsa a dirise Wi-Fi, mme motshameko o tumileng mo inthanete o bidiwa Game of Thrones.

Fa o tshameka metshameko o sa kgaotse ka go bolaya matlho kgotsa ya dira gore o dirise letsatsi la gago lotlhe o e tshameka. Mme nna motshameko o ke o ratang mo inthaneteng, ke motshameko o o bidiwang The Bubble Shooter.

Metshameko ka bontsi mo inthanete, e batla gore o dirise data ka gore e na le di ntshwafatso tse di rileng tse di tlhokagalang.

E ka bo e le gore ga bana boroko, mme ba bona go le botoka gore ba tshameke motshameko, kgotsa go ka tswa e le gore motshameko o o na le batshameki ba le bantsi mo bosigong, ba e leng gore ba go tlhotlhoeletsa gore le wena o tshameke.

Metshameko ya mo inthaneteng e dira gore motho a iketle tlhaloganyo, mme metshameko e ne e se teng ka nako ya bogologolo ka gore thekenoloji e ne e sena dintshwafatso.

Metshameko ya inthanete e ka dira gore o felelwe ke data kgotsa o ka utswetswa tshedimosetso ya botshelo jwa gago.

Mafaratlhatlha a bone a na le bokoa mme marang a kwa magaeng a tsamaela ka bonya. Mme motshameko o botoka o ka o fitlhelang mo inthanete ke The Bubble Shooter.

Nka bopa metshameko e e leng gore e tlile go dira gore batho ba bone maitemogelo a go buisana le go dirisana mmogo. Mme ke nagana gore selo se se tshwanetseng go fetoga ka metshameko ya inthanete ke go dirisa data.

Di ama batshameki ka tsela e e sa siamang ka gore ditlamorago tse di ka dira gore motho a lwale kgotsa a nne le bolwetse jo bo rileng. Mme diatlelete tsone di tshameka motshameko wa setso, mme di dirisa mebele ya a bone thata, ba kantse ba nna le mathata a boitekanelo jwa mmele. Mme ba ka fokotsa ditlamorago tse ka go tsaya nako gore ba ikhutse go tshameka.

Di ama batshameki ka tsela e e sa siamang ka gore ditlamorago tse di dira gore motho a lwale kgotsa a nne le bolwetse jo bo rileng. Mme batshameki kgotsa diatlelete tse di tshamekang metshameko ya setso, ba dirisa mebele ya bone thata go ka tshameka, mme bone ba ka ntse ba nna le mathata a boitekanelo jwa mmele. Mme gore ba ka fedisa kgotsa go fokotsa ditlamorago tse ba tshwanetse ke go tsaya nako ba ikhutse go tshameka.

Metshameko e ntseng jaana e rotloetsa bana gore ba nne le tirisanommogo, mme ba ruta gore ba ka ntse ba e dirisa go itekanela. Melemo ya go tshameka metshameko ya setso, ke gore e dira gore bana ba ithute ka ditso kgotsa maleme a batshameki ba bangwe, kgotsa go sekaseka mathata kgotsa le go aga setšhaba.

Ke motshameko wa kgwele ya dinao, mme lobaka lwa teng ke gore motshameko wa dinao, ke motshameko o e leng gore o tshamekiwa thata mo nageng ya rona ya Aforika Borwa.

Ke nagana gore metshameko ya bana e ka dirisiwa thata kwa dikolong, gore bana ba kgone go gopola le go ithuta ka yona.

Motshameko wa tennis ya diatla o tlhoka batshameki ba le nne, mo e leng gore ba babedi ba tlile go phaselana tennis-e mme ba le babedi ba tlile go tsena fa gare.

Motshameko wa go tlola mogala o batla batshameki ba le bararo, mo e leng gore ba babedi ba tlile go tshwara mogala, mme a le mongwe o tlile go tsena fa gare mme o tlile go tlola.

Bana ba tshwanetse ke go latela melao ya bagolo, mme bagolo bone ga ba tshwanela go tshameka le bana gore ba kgone go bona bokgoni jwa bana ba le kgakala.

Ba ka dira bonnete jwa gore ba letlelele ngwana mongwe le mongwe a nne le boikgethelo, gore ba kgone go atlega. Mme go ijesa monate go botlhokwa tota mo motshamekong, go feta go e fenya, ka gore o dira gore ngwana a itumelele go tshameka mme a batle go tshameka gape le bana ba bangwe.